Okokuqala ukuchaza umthelela we-TB nezingozi zokungawuthathi umuthi ngokugcwele. Okokuqala, okuwukuqonda i-TB, izingozi zokungathathi imithi ngokugcwele, ukuchaza umuthi we-TB nokubaluleka kwawo. Izindlela zokukhuthaza ukubambelela emithini, ukwehluleka ngezinkinga ezingase zibe khona. Ukweseka kwendlela yokuphila. Ukuthuthukisa ukuxhumana nezempilo, ukubeka izinhloso zokuphumelela. Imizamo yokuxhasa emphakathini.

Ngiyacela usizo oluphuthumayo. Ingane yami ibidlala nezinye izingane esikhathini esendlule bese yawa esihlahleni. Iyephuke noma yalimala kakhulu futhi ingase ibe nezinhlungu ezinzima. Ngiyazizwa ngikhathazekile futhi ngiyavuma ukuthi kumele ibone usizo ngokushesha. Ngicela ithathwe ngokushesha ukuze ihlolwe ukuthi kwenzenjani. Futhi sinikezwe usizo lokozelapha.

Ukushoda kwabasebenzi kwabezempilo kungadala ukuthi abantu uma beya emtholampilo balinde isikhathi eside. Noma amahora amade ukuze bathole usizo abazohlela umndeni bangagcine sebekhulelwa. Futhi bethola nokukhulelwa okungafuna kanye nokungabibikho kwezinhlelo. Zokugxila empilweni okusezingeni eliphezulu.